Ho kena ho Wi-Fi ya setjhaba ho bonolo haholo. Ditulo tse ding di na le dintho tse re di bitsang hore ke di-password kapa di-passcode mme tse ding ho fumana hore boholong ba nako ha di na di-code motho o kgona fela ho ema mo e be se ntse a kgona ho fumana Wi-Fi eo ya setjhaba ya mahala.

Ke ntho e ntle ho hlahisa neo ya rona naheng ya rona ho bontsha hore kannete le rona re le setjhaba re na le talente tse fapafapaneng fela naheng ya bo rona. Batho ba bangata ha ba fuwe menyetla ya ho hlahella sehlohlolong kapa ba bontshe dineo tsa bona. Kgathe mafatshe a mang menyetla ena e nkiwa e le e bohlokwa haholo o bontshe ditalente tsa batho tse fapaneng.

Ke thusa bana ho fumana ditshwantsho ho internet hobane di-magazine ha di sale ngata pele ke ne ke le motho ya ratang ho reka di-magazine ke ntse ke na le sehlophanyana kapa tse ngatanyana tsa di-magazine tsa kgale tseo di ntseng di nthusa ntho engwe e nthusang haholo ke pampiri eo re e bokelletsang ka nako e ngata ha e rekile re qeta ho bala ditaba ho yona newspaper.

Nakong e kgutshwane le e telele ke mamela seyalemoya sa Jozi FM ke sona se re thusang ho fumana ditaba tsa motseng hape nako e ngata ke sebedisa marangrang, marangrang ke ona mokgwa o so ke ithutile ho sebedisa haholo ha ke bone ke ka fetola mekgwa ena e mebedi hobane e bobebe ho sebediseha mme e fumaneha ho nna ha bonolo ke yona mekgwa eo ke e sebedisang le ho bala dikoranta tsa rona tsa motseng tse fumanehang mahala le ho ya di-mall-ong ke lo fumana tlhahiso ka dintho tse fumanehang tse ntjha bodulong.

Ho so na le molao o keneng hore ha o fafatsa maka marangrang o ka ya tjhankaneng kapa ha o ka fumana e le wena o ntseng o fetisa ditshwantsho tse sa nepahalang ho tswa mohaleng wa hao. O ka iphumana o le ka mosing mme hang hang o ka llelwa ke ditshepe.

Ke ne ke le motho ya rekang koranta haholo le matsatsi le matsatsi ke ne ke sa fetswe ke koranta ke ne ke le motho le koranta haholo dilemo tse telele. Melemo ya tsona hee e meng e ne ntse ele ho thusa ka moo ka tlung ha ho hlokahala hore ho besiuwe mello. Ho hlokahala hore mohlomong bana ba etse diprojeke sekolong ha mmoho le dintho tse tshwanang le tsona tseo.

Ee, ke ya ke sebedisa mohala wa thekeng ha mmoho le seyalemoya ho tseba ka tsa bolepi hobane ha ke kganna ka nako e ngata seyalemoyeng. Ba buwa hee ka nako e kgolo le e nyane ka boemo ba lehodimo mohala wa thekeng o ntso nthusa le hona ha ke le ka hara kantoro hore ha ke tswa ke tsebe hore na tsa bolepi di eme jwang.

Nke ke be ka arolelana Wi-Fi password ya ka le moahisane Wi-Fi ke ya e patala kgwedi le kgwedi mme motho a kampane hee a arolelana le nna hore re e patale.

Ho boima ho mo letsetsa motshehare hobane theko ya ho letsa motshehare e phahame ha e tshwane le ha o letsa bo mantsiboya ka hora ho tloha ka hora ya botshelela ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ditheko tseo di tla se haholo.

Morekisi o hlalositse hore lebaka baka ke hore bareki ba bang le bona ba bane le monyetla wa ho sebedisa Wi-Fi.

Ke ye ke hlokomele hore ha e le dikolo ditleliniki kapa dipoleke tsa mmuso moo ho nang le Wi-Fi ya mahala o hlokomela batho ba bangata ba bokane moo ho mme ha se tulo tseo nna ke di sebedisang hobane ke ye ke qobe ka lebaka la hore ke tshaba ho nkelwa mohala kapa ke tshaba hore ke ka iphumana ke le kotsing.

Ke sebedisa mohala wa thekeng ho bala ditaba tse ding tse ho Facebook marangrang a tshwanang le WhatsApp mme hape ke le ke letsetse le metswalle kapa le batho bao ke sebetsang le bona haholo. Ke e sebedisetsa ho letsetsa mabaka a mosebetsi.

Jwalo ka motho ya sebetsang ka tsa molao ke ye ke netefatse ditaba pele ke di hasa, mme ke leka ka nako tsohle ho etsa bonnete ba hore ditaba tseo ke di hasang di nepahetse mme ha ke motho ya ratang ho hasa ditaba tse sa nepahalang. Ee, nnete ke hore internet jwalo ka marangrang ao ke wa sebedisang ka mehla a mpha le tsona ditaba tseo tse fosahetseng haholo ha o sheba dipapading tsa bolo o sheba mohlomong ka nako engwe ho thwe batho ba itseng ba tswelletseng setjhabeng sa rona ba hlokahetse mme o fumana hore ditaba tseo ha se nnete.